Ke qala pele ka ho lemosa motho eo ke mo hoketseng ho data ya ka. Ho mo elelliswa hore jwale o bonahala a sebedisa data e ngata ho feta nna, mme re re be le sebedisano mmoho.

Ke di fumana marangrang, mme ke etse hore ke di hlatswe. E be ditshwantsho tse tshwarehang.

Mekgwa ya dipina le dipale ha e tshwane. Mohlala, Basotho ba na le tsela ya bona e ba natifisang dipina tsa bona ka yona, le batho ba South Africa ba na le mokgwa wa bona, le Batswana ba na le mokgwa wa bona e ba natifisang dipina tsa bona ka yona. Le dipale di tla fapana hobaneneng, ho tloha se moraorao ha dintho ha di ya tloha di etswa ka mokgwa o tshwanang dinaha ka ho fapana. Ke ka kgona dipale tsa rona di tla fapana, semmelo sa ka mokgwa o re etsa dintho ka teng, le ntho e nngwe le nngwe e tla fapana ka di ka ditso, ka ka setso, ka ho fapana.

Ho ka qala pele ka hore menyetla ya mesebetsi e eketsehe, e le ho fa batho menyetla ba hore ba bontshe dineo tsa bona. Batho ba tena ba tsamaya ba moseho mawatle, hobane ho sena mesebetsi kwano. Ke nahana hore ho etsa mesebetsi le ho hlahisa mesebetsi, ho ka re thusa hore le rona re bontshe neo tsa rona re le naha, mme re hole.

Maleme e ke ya tsebang ke Sesotho, ke Senyesemane, ke Setswana, ke Sezulu, Ke Sexhosa. Ke ithutile ona sekolong, hobane o tla fumana hore sekolong ke teng mo re kopanang re le mehlobo e fapaneng. Mme re ithute ho tswa puong ka motho ka mong, ke teng mo ke ithutileng malema ka ho fapana. Le ho shebella di-television ho wa thusa ho tseba ka baleme a mang, ho fapana e la hao la tswalo.

Ke fumana ditaba tsa sebaka sa heso sealemoeng, le dikoranteng, le television-eng. Ho se ho le nako ke di fumana jwalo, mme ha kena morero wa ho fetola moralo oo ke fumanang ditaba ka ona.

Nka beha lekgolo ka theko, mme nka ba le thahasello ya hao le patala ha ngoe ka kgwedi, e leng ha kgwedi e fela. Mafelo a kgwedi e nngwe le e nngwe le e nngwe, ke tsebe hore ke beha lekgolo ka thoko, ke ya ke patalla mokgwa o hore ke fumane ditaba.

Ke kgo ba eletsa fela le ho ba bontsha hore na mokgwa wa ho patala wa sejwalejwale o bebofatsa dintho jwang, mme motho e mong le mong ha a na le tsebo, o kgona ho utlwa ntho ka pele.

Re ka ba fa disebediswa tsohle tse lokelang ho sebediswa ho hatisa dipalekgutshwe tseno, mme ra etsa hore re di hatisa marangrang. Ka ho di hatisa marangrang, re etsa hore di fihle hohle, dinaheng tse ding.

Ke dumela hore e ya nsebeletsa, hobaneneng ke utlwisiso ya ka ke hore e fetisa melaetsa ka pele. Hape boholo ba nako o tla fumana hore, motho wa nnete ha ayo, ha ayo di-company-ng. Mme seo se etsa hore o se kgutli osa fumana thuso. Bonyane o kgona hore o kgutle o siile molaetsa . So seo, ka mantswe a mang, seo se bebofatsa mosebetsi.

Ke ile ka atamela sebakeng se nang le hotspot ya Wi-Fi, ka atamella haufinyana haholo le sona. Hobane ho se fihle hantle mohaleng wa ka, seo se ne se bontsha hore e ka nna ya ba ke hole le Wi-Fi. Le horeng hape ho ka etsahala e be batho ba ba kgukileng hodima hotspot ya Wi-Fi eo, re bangata. Mme ke ile ka emela le batho hore ba fokotsehe. Ke tsebe ho kgona ho sebedisa Wi-Fi eo hantle.

Ne nka qala pele ka ho kopa di tlatseletso tsa ho qala le ho patala ditshenyehelo tsa ho bula seteishene sa radio. Ya ba ke boetse hape ke etsa tokomane e leng license ya ho qala seteishene sa radio. Ha se ke entse jwalo, ke bapatsa ho bamamedi ba ka hore ho tla ba le seteishenen sa jwalo. Ke boele hape ke se rehe lebitso.

E ntse e le hantle ho batlisisa hore na ditaba ke nnete ha kae le ha o so di utlwile internet-eng. Mme nna ha ke di phatlalatsa pele ke di netefatsa, ke di netefatsa pele nka ka di phatlalatsa.

Nka ba o eletsa hore ba iphe nako ya ho etela dibaka tsa rona tse buang ka kgodiso le ka senyesemane tse bitswang historical places. E le ho buwa ka tsebo e nepahetseng, ba tsebe ka di tshwantshiso tsa rona pele ba ka leka ho di bapatsa, ba be le tsebo e felletseng, ba ithute ka yona.